Malume, ndiyacebisa ukuba uhambe uye kwi-bank le ububoleke kuyo imali uyokubachazela ukuba uphelelwe ngumsebenzi awuzukwazi ke ngoku ukubhatala imali le ubuzawukwazi uyibhatala rhoqo ngenyanga. Kulapho ke i-bank leyo malume izawukwazi ukucebisa ukuba ungenza njani ukuze ukwazi ukubhatala ityala lakho.

Ndiziva ndikhathazekile kakhulu kodwa ke ndizawuzama ukulwa namatyala wam ndinyuse i-credit score yam.

Dadewethu, ndibona ingathi apha kule nkampani yakho izama ukuqasha ifuna ukutyela imali ngoba emva kokuba ufake imali akho mali abaza kunika yona. And kwale nto bafuna abantu ufake abantu ababini phantsi kwakho ithetha ukuthi loo nto leyo yonke le nto abayidlalayo sisikem akho mali oza kuyifumana, lumka ke.

Ndingavuya ngokuba ingaluncedo kum kakhulu.

Ukuba nomasingcwabane kuluncedo ngoba iindleko zesingcwabo zonke umasingcwabane uyakwazi ukuzibhatala xa umasingcwabane umbhatala kakuhle. Kubalulekile ke uba nomasingcwabane okwaziyo uvela akwenzele yonke into.

Ukuzama ukuba ndifuye ndithengise, ndilime ndithengise ukwenzela uba ndihlale ndinemali engenayo ingapheli imali yam yomhlalaphantsi.

Ndiziva ndingonwabanga kakhulu ukuba ndingafumani uNSFAS kulo nyaka ngoba ibizandinceda kakhulu ndikwazi ukubhatala izidingo zam, ngoba le malimboleko ndiyibolekileyo ayoneli ukuba ndikwazi ukubhatala zonke izidingo zam.

Ndingambuza ukuba uza kuyibhatala ngantoni imali ngoba ndiyamazi ukuba akaphangeli. Endaweni yokuba makayiboleke makayicele.

Ewe ngoba imali yakho ihlala ikhuselekile ebhenki.

Iyonwabisa kakhulu loo nto ngoba wonke ngoku umntwana uzabanalo ilungelo, uzawukwazi ukuba makaqhubekeke nezifundo xa efuna ukuqhubekeka, akuzuba nzima ngoba imfundo ephakamileyo isimahla.

Kufuneka uyazi ukuba indlu ayiphelelanga sakhiweni qha iza kudinga izinto zangaphakathi, idinge amanzi, idinge umbane nazo zonke ezo zinto zizawudinga imali, indlu ke .

Mhlobam, ndibona ingathi le into yona ibubuxoki bodwa bazama nje ukutya imali yakho. Ayikho ikhampani enovela ithi faka imali iphinde ithi zisa abantu emva koko ikubhatale for ukwenza nje iinto ezincinci ezinjalo, ayisoze ibe khona. Uzuqaphele into yokuba zinintsi iindawo, zinintsi izinto ezenzekayo abantu baxuthelwe imalini ibe siskemu.

Ndizithembile ngoba xa ilahlekile imali yam bazawukwazi ukuyikhangela bade bayifumane bayibuyise, kunaxa inokulahleka phantsi komatrasi ndingayazi nokuba ithathwe ngubani.

Inobungozi kakhulu ke into evela ithi faka abantu phantsi kwakho ngoba amaxesha amanintsi iye inganyaniseki. Ayikho inkampani enokuvela ikunike imali ngokufaka nje abantu phantsi kwakho. Lumka ngoba le indlela yona ayiyo.

Kuthi qatha ixabiso lwayo. Ingaba lithini ixabiso layo, yimalini ekumele ndiyibhatale ngenyanga?

Ndingaphuma ngoba ke ezinye iindawo azilamkeli ikhadi zifuna imali.

Iakhawunti iza kunceda kakhulu for uba ukwazi ukufaka imali yakho ikwazi ukuzalela uyifumane emva kwexesha elide. Xa ufuna ukuyivala ke le akhawunti uphinda uza kwakuthi sikuvalele iakhawunti leyo.

Akulunganga kakhulu ngoba abanye oomasingcwabane ixesha lokulinda bathi ngu-six months kodwa imali yona abe eyitsala. Loo nto ke iye ingalungi ngoba uyakwazi umntu ukubhubha ingekafiki laa six months angabhatalwa ke ngoku imali.

Ndivakala ndikhathazekile kakhulu ngoba kaloku into ebendiyazi mna yeyokuba ngoku bendifumene ibhasari, ithi loo nto andisezokwazi ukubhatala imali kaNSFAS.